Yho, ndingakhubeka kakhulu! Ndingakhubeka kakhulu, ndingangavi kamnandi sogqiba ndibafowunele ebhankini ndibachazele isimo endijongene naso, uba kwenzeke olu hlobo, idatha yam isebenze iphele dingekayisenzisi. Kwenzeke njani? Ndiqonde kubo abantu beSIM card yam endiyisebenzisayo. Ndingaba ukunxibelelana nabo same time.

Yho! Mna ndisebenzisa enintsi kakubi ngoba ndihleli nje ndikwi-social media, ndiyabuka izinto u-five GB ndiyamsebenzisa, ubetha aphele.

Heyi, yakhe yaphela ndingalindelanga ndibe ndisenza into engxamisekileyo. Kunyanzeleke intoba ngaba ndiyithenge enye. Kwithuba apho kukhona kungekho mali yoyithenga enye ndiye ndenze le nto ekuthiwa kugwencela kwenye ifowuni yomnye umntu, i-hotspot xa weyibiza ngesiNgesi. Ndenze njalo inye imini ndibe ndikwixesha likaxakeka, ingekho imali yoyithenga.

Mna ndiyijonga kanye xa ndiyifaka qha uba ingenile na. Apha phakathi naphakathi andifane ndiyiqwalasele tu tu tu tu, andiyijongi. Ndibona ngayo seyindichazela ukuba ndisebenzise ihafu yayo, ndiqhubekeke ndiyisebenzise. Indichazele ukuba ndisebenzise ikota yayo, ndiqhubeke ndiyisebenzise. Indichazela uba iphelile. Andiyijongi, ndiyijonga kanye.

Hayi, ngenyanga ayonelanga tu tu tu tu nancinci kakubi kakhulu ngoba kaloku singena kwezi sayithi singena kuzo nokungena apha kunxibelelwano kufuna idatha. Ngoku ke u-one GB mncinci kakhulu ngenyanga.

Ewe, mna ndimbona inethiwekhi ka-MTN ingathi ibhetere kwezinye, ezinye ziduru. Ngoko ke mna ndingathanda uqhubekeka nale ndiyisebenzisayo inethiwekhi ngoba ezinye ziduru.

Xa kuthethwa ngedatha, into ethi qatha kum kusoshiyalayiza. Ngoba kaloku xa unedatha uyakwazi ukunxibelelana nabantu abaninzi kunaxa ungenayo ngoko ke ndibona lo mna xa ndinedatha, uba ndiyakwazi usoshiyalayiza nabantu, ndizawukwazi ungena ezintweni ezithile. Ndizawukwazi uzokhomplitha izinto zam apha, ugqibezela izinto zam apha.

Mna, ndingamkhomba ku-MTN. U-MTN unamaxabiso aphantsi kakhulu xa kufikelelwa kwezinye izinto. Ku ngasuke ukhangele le nto uyifunayo wena, u-MTN unayo. Iyakwazi ke nokubolekisa xa isakuphelele eyakho, ekubona uba ungumthengi wakhe othembekileyo akwazi nokuboleka, ukwazi uthenga idatha. Mna ndicebisa u-MTN.

Into enokwenzeka ukuze ifikeleleke kakhulu kwehlisa ixabiso layo ngoba ngelinye ixesha asiphangeli sonke. Ibuya, ibuye idure laa nto kubantu abangaphangeliyo. Ngoko ke ndithi mna behlise ixabiso kungabhetele, ingabi phezulu kakhulu.